Ditlhokwa di kwa godimo tsa data mme di ama botlhokatiro thata. Ka gonne ga motho a tlhoka tiro, mme a re o apolaela tiro, ditiro tse dintsi di batla gore motho a nne le data. Mme fa o sena data ka se kgone go apolaya.

Ee, mo nakong ya segompieno go dirisiwa data thata, e dirisiwa go ka tsena kwa di inthaneteng le mafaratlhatlheng. Nna ke dirisa data ya Vodacom mme data ya Vodacom e ke e rekang ka kgwedi, ke hundred rand ke five gig plus five gig. E tsaya malatsi a le thirty, ke tlhopile data e no ka gonne network a teng e ko godimo mme ga e sokodise. Gape ga e jege thata, e kgona go fitlhela malatsi a mantsi, go gaisa di-data tse dingwe.

Tlhwatlhwa ya data e ke e rekileng mo godimo e e fetileng ke four hundred and fifty rands. Mme ke dirisitse beke tse four, fa motho a batla go reka data fa motho a batla go reka data, o tshwanetse go lebelela madi a nyakega for data eo. A shebe le gore e tlile gonna malatsi a makae, a matsatsi a mo kgotsofatsa kgotsa nnyaa.

Di gig tse di ka intumedisang ka be ka di dirisa kgwedi yotlhe, ke thirty kgotsa fourty gig ya data, gape ke ka rata gore e tsene ka mantaga.

Thekenoloji ya five gig e tla fetola tshedimosetso ya mogala ya rona, ka gonne five gig e e direla ka bonako go gaisa tse dingwe tsa kwa fatshe. Mme le data e ka save-ga, fa motho a na le five gig, mme e ka tswela mosola thata ka phetelelo eno. Ditšhono tse dišwa tse di ka nnang tsa tlhaga ka ntlha ya go dirisa didiriswa tsa thekenoloji ya mafaratlhatlha ka bonako, le ka tsela e e ka ikanngwang ke gore, batho ba ka se tlhole ba sokola ka inthanete e slow, mme internet e tlo tsamaela ka bonako.

Fa motho a batla go tsenya data so sa ntlha se a tshwanetseng go se dira ke gore, o tshwanetse gore a nne le airtime e enough, gape a check-e internet-e ya gage gore a e siame na. Gape se a ka se dirang ke gore a itse khoutu e a tshwanetseng gore a e dira, gore a kgone go reka data ka airtime e a nang le yone for mogala wa gagwe. Ga fetsa se a tshwanetseng go se dira gape se se latelang ke gore, a dail-e code e o e tlhokegang, ga a fetsa a choose-e ntlha e a e batlang ko go yone. Option-e a tlileng go e tlhopha ke yona e tlileng go mo thusa go a kry-e data kwa mogaleng wa gagwe.

Selo se nka se dirang fa data yaka e fela ka bonako, ke gore ke ka reka data e nngwe. Ge ke fetsa ka leka ka bojotlhe gore data ka ke dirise se dilo tse di botlhokwa, fela tse di seng botlhokwa tsona ke dirisa data ya ka ko go tsone. Mme gape mo mogaleng wa ka, ke ka dira gore ga ke ya kwa di-settings di-App-o di seke di a bereka ntle le kitso yame.

Fa ke ya lebenkeleng ke a go reka mowa kgotsa ke a go reka data, re fetola gore e nne data mokgwa o ke o ratang le gore o boloka madi thata. Ka gonne fa o reka data kwa lebenkeleng o sa reke mowa fela kwa lebenkeleng, ba kgona gore o duele madi a kwa godimo ka gonne ba go rekela data bone ga se wena o ithekelang.

Fa ke na le data mo mogaleng wa me mme tsala ya me e sena data, mme a tlhoka go ka romela kopo ya tiro ka email mme ga a na data. Selo se se nka se dirang nka mo naya data ya me e nnyane ke mo share-le yona, kgotsa se se nka se dirang nka mo hotspot-a ka mogala wa me. Hotspot e raya gore re tlile go dirisa data ya me re le babedi, mme ene wa go e dirisa ka mogala wa gagwe le nna ke dirise ka mogala wa me.

Go ka nna le motswako wa tse pedi mme tse di sa lekanyediwang di tla oketsega mo go tse di tlwaelegileng. Ke ka ntlha ya eng ke re jalo, go ka oketsega diphodisetso tsa thekenoloji e leng five gig le six gig, fa lebelo la inthanete leng tse le oketsegang badirisi ba batla kgona go dira dilo tse dintsi, ba sa lekanyediwa. Mme gape a dithulaganyo tse di lekanyeditsweng di tla nyelela gotlhelele nnyaa, ka gonne ditlhwatlhwa tse di kwa tlase dithulaganyo tse di tla lekanyetsiwa, di tla nna teng jaaka dithulaganyo tsa motheo. Diphetogo tse di tlang di tla ama badirisi jang, data e tla nna botoka kgotsa e tla thega ka ntlha ya tlhodisano, le thekenoloji e e siameng theko ya data e ka fetoga.